Mutambo we nda u vhona zwezwino, ndi mutambo wa bola ya milenzhe, mutambo oyu wo tshimbila zwavhudisa vhunga ho wina thimu ine nda i funesa, zwe zwa ita uri ndi takale nga mannḓa.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u ḓivhadza na u gudisa vhana vha mirole miṱuku i ngaho grade four, hu u itela uri vha aluwe vha na nḓivho ya zwi zwithu zwo fhambananaho, vha dovhe vha ṱuṱulee kuhumbulele kwavho uri vha aluwe vha na mikhwa na kuhumbulele kwavhuḓi vhuponi.

Ee, ndo no vhuya nda vhona mutambo ungaho wonoyo, musi mashango mavhili a tshi khou tamba, thumu ya shango ḽiṅwe yo vha i tshi ḓivhea vhukuma, nahone i tshi ḓivhelwa u dzulela u wina, ngeno iyi iṅwe thimu, yo vha i sa divhei na luthihi nahone i tshi nyadzisea, fhedzi vho ri vha tshi yo dzhena mudavhini thimu i nyadziseayaho havha yone yo winaho tshiphuga khathihi na masheleni a sina vhukono.

Ee, ndi na mikhuvha kana nḓowelo ine nda i ita musi thimu ine nda i funesa i tshi tamba, zwine nda ita ndi zwa uri ndi ambara tshikipa tsha thimu yanga ine nda i funesa, nda kona u ṱalela mutambo uyo ndo ambara tshikipa itsho tsha thimu yeneyo.

Musi mutambo wo ḓa kha kusi kune kwa vha na vhushayi, zwi ita uri ikonomi ya vhupo heneho i aluwe sa izwi vhathu vha tshi ḓo vha vha khou ḓo vhona mutambo uyo nga vhunzhi, zwine zwa sia zwi khou ita uri hu vhe na u sikwa ha mishumo kha vhathu vha no dzula kha vhupo honovho, sa vhunga hu tshi ḓo vha hu tshi khou ḓa dzitshumelo nnzhi dzo fhambananaho, sa u itiwa dzi bada, khathihi no engedziwa ha zwiendedzi zwine zwa ḓo bva zwi tshi dzhena kha vhupo honovho zwi tshi ḓisa vhathu vhane vha ḓo ḓa vha ṱalela mitambo yeneyo.

Phambano yo vhaho hone vhukati ha nṋe na vhane nda dzhena na vho kilasini yo vha ya uri, nṋe ngauri ndo vha ndi tshi tamba zwipotso ndo vha ndi tshi ambara yunifomo ya tshipoto tshenetsho tshine nda khou tamba tshone, ngeno vha kiḽasi ine nda dzhena navho, vho vha vha tshi ambara yunifomo vha tou thusa u ṱalela mutambo u .

Tshifhinga tshine tsha ḓivhea tsha mitambo tsho mpfharaho, ndi tshifhinga tsha ṅwaha wa twenty ten tshe zwipotso zwa FIFA zwa ḓa zwa farelelwa kha dzhango ḽashu ḽa Afurika Tshipembe. Izwo zwo ḓo alusa ikonomi ya Afurika Tshipembe nga nḓila i akhamadzaho sa izwi vhathu vha mashango o fhambananaho vho vha vha tshi khou dalela vhupo ha Afurika Tshipembe.

Vhaendela mashango vhabvaho kha madzhango o fhambananaho musi vha tshi endela Afurika Tshipembe, vha alusa ikonomi ya Afurika Tshipembe, vha dovha hafhu vha thusa vhathu vhane vha dzula kha tshitshavha tshenetsho vhunga avho vhathu vhatshi ḓo ṱoḓa u sia khofhe, zwine zwa ḓo ita uri vhathu vhane vha vha na dziphera dzine vha nga kona udzi badelisa uri muthu a dzule nga khadzo. Vha ya vhuyedzi, vha ya vhuyeliwa vhukuma nga masheleni manzhi, zwa dovha hafhu zwa ita uri na vhathu vhane vharengisa zwithu zwo fhambananaho kha vhupo heneho, vha wane nyaluwo nga kha mabindu avho vhunga hu tshi ḓo vho huna vhathu vhane vha khou ḓa nga vhunzhi vha tshi bva dzhangoni o fhambananaho.

Thimu ya Afurika Tshipembe musi i tshi yo tamba kha mashango a nnḓa ndi vhona i sa tou tamba nga nḓila ine ya takadza, zwine nda vhona unga zwi fanela u itiwa kha thimu ya Afurika Tshipembe ndi u ṱuṱuwedza vhatambi uri vha dzulele u ita dzi ndowendowe hu u itela uri kutambele kwavho kuvhe kwa khwine musi vha tshi endela mashango wavho, vhunga kutambele kwavho kwa zwino ku sa tou takadza.

Nṋe ndi vhona unga zwine muthu anga guda nga kha u kundelwe kwawe ndi zwa uri, u kundelwa hawe a zwi ambi uri ene ha tou vha mutambi wa khwiṋe, u kundelwa hawe zwi nga mu gudisa uri a vhone uri ene o khakha gai zwe zwa ita uri a ḓi wane a tshi khou kundiwa, zwi dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza muthu uri a ite ndowendowe o ḓi vhudza vhunga a tshi ḓivha uri ndi tshini tshine tsha nga vha tsho ita uri a kundelwe nga kha mutambo wonoyo.

Ine yavha hone kha mitambo ya vhana, i thusa uri hu sa vhe na u pfesesana musi mitambo i tshi khou tambiwa, ya dovha ya ita uri vhathu vhoṱhe vha kone u ḓiphina nga kha mitambo iyi, sa izwi hu sa nga vhi na dzinndwa milayo iyi i tshi ḓo thusa uri hu sa vhe na dzinndwa.

Mbekanyamushumo ya mitambo i thusa vhaswa uri vha sa ḓi dzhenise kha zwa vhutshinyi, sa izwi mitambo iyi i tshi ita uri vha dzule vha na zwine vha khou ita, vha sa sokou ḓala ḓala tshiṱaratani, vha tshi khou ḓi dzhenisa kha mafola na mahalwa. Mbekanyamushumo ya mitambo i dovha hafhu ya vha thusa uri vha ite dzinyonyoloso dzine dzi sia, dzi vha sia vho neta lune vha sa tsha wana tshifhinga tshine vha nga ḓi dzhenisa kha zwa vhutshinyi.

Mitambo minzhi i ṱoḓa vhathu vhane vha kona u shuma vha vhanzhi sa izwi uri, thimu i wine zwi tshi ṱoda uri vhathu vhoṱhe vha ḓi dzhenise nga kha u tamba zwavhuḓi, uri vha kone u ḓi wana vha tshi khou wina. Zwine zwa dovha hafhu zwa thusa uri vhatambi avho vha kone u ḓiwana vha na vhurangaphanḓa ha vhuḓi sa izwi u tamba mutambo zwo ita uri vha u kono u ḓi wana vha tshi kona u shuma na vhathu zwavhuḓi, zwine zwa ita uri i tshi tshikili tshi vhe hone nga khavho nga murahu ha musi vho ḓi wana vha tshi khou tamba zwipotso.

Zwikili zwi na tshenzhemo dzine vhathu vha dzi wana nga murahu ha u wana mishumo ya tshifhinga nyana ine ya vha yo ḓiswa nga mitambo ndi ya uri, vha wana tshenzhemo kana tshikili tsha u kona u shuma na vhathu, vha dovha hafhu vha wana tshenzhemo ya u kona u guda dzinyambo dzo fhambananaho sa izwi vhathu vha kha mashango o fhambananaho vha vha vha khou ḓa u ṱalela mitambo iyo, vha dovha hafhu vha wana zwikili zwa kha mitambo sa izwi vha tshi dzulela vha khou ṱalela mitambo vha kona u vhona uri mitambo yo fhambananaho i tambiwa nga nḓila ḓe.

Zwine nda nga ita arali ndi khou tea u thusa puḽana tshifhaṱo tsha mitambo u bva mathomoni, ndi zwauri musi tshifhaṱo tsho no fhela, ndi nga ṱoḓa masheleni kha vhathu vhoṱhe vhane vha ḓo takalela u dzhena kha tshifhaṱo itsho u vhona zwipotso zwo fhambananaho, hu u itela uri ndi kone u sika mishumo kha vhathu vha vhupo honoho hune nda khou dzula hone u itela uri vha kone u khwinisa matshilo avho nga kha masheleni ane vha khou a wana nga kha mushumo honoyo une vha khou .

Mutambo une nṋe nda u funesa ndi mutambo wa netball, mutambo uyu ndi u funa ngauri ndi mutambo wa vhathu vha tshifumakadzini sa izwi na nne ndi muthu wa tshifumakadzini, ndi funesa mutambo wonoyu wa netball.

U ya nga ha kuvhonele kwanga ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhaswa vha vhe zwipiḓa zwa kiḽaba dza u ita nyonyoloso zwi ita uri vhaswa vhavhe na mutakalo wavhuḓi vha khwaṱhise mivhili yavho.

Mbuyelwa ine muthu avha nayo musi o ḓi dzhenisa kha mitambo kana nyonyoloso nḓila ya u ḓi borolosa zwi ita uri muthu wonoyo a vhe na mutakalo wavhuḓi sa izwi dzi nyonyoloso dzi tshi khwaṱhisa marambo a muthu dza ita uri muthu uyo a vhe na mutakalo wa vhudisa. Zwi dovha hafhu zwa ita uri muthu wonoyo a kone u wana khonani dzo ya nga u fhambana sa izwi zwipotso kana mitambo zwi na vhathu vhanzhi vho fhambananaho, zwi dovha hafhu zwa thusa uri muthu ono a kone u wana tshikhala tsha u nga ḓi wana a tshi kho endela mashango o fhambananaho sa izwi zwipotso kana mitambo u tshi nga wana zwi tshi khou dalela madzhango manzhi o fhambananaho uri zwi kone u yo tamba hanengei.

Ndi vhona unga mutambo une wa nga thusa vhubindudzi Afrika Tshipembe ndi mutambo wa bola ya milenzhe sa izwi mutambo wa bola ya milenzhe hu na vhathu vhanzhi vhane vha takalela vhane vha nga vha vha ṱaleli, ha dovha havha na vhathu vhanzhi vhane vha takalela u ḓi wana vha tshipiḓa tsha mutambo wonowo.

Tshikolo tshe nda dzhena khatsho zwo vha zwo leluwa u ḓiwana u tshi kho tamba mitambo yo fhambananaho sa izwi Ḽavhuraru na Ḽavhutanu liṅwe na liṅwe hovha hu tshi vha hu na vhathu mudavhini vhane vha kho ita nḓowenḓowe kana nyonyoloso dza mitambo yo fhambananaho, lune arali wovha u tshi nga ḓi wana kana u tshi nga takalela u ḓi wana u khou tamba mitambo yeneyo na iwe u waya mudavhini honoyo wa ya wa ita nḓowenḓowe khathihi na vhaṅwe.

Phambano ine nda i vhona musi hu tshi khou tambiwa mitambo vhuponi ha mahayani na ha ḓoroboni ya uri vhuponi ha mahayani a vha na zwiṱediamu kana fhethu ha vhuḓi hune vha tambela hone mitambo, ngeno vhuponi ha dzi ḓoroboni fhethu hune ha vha tambela hone mitambo yo fhambananaho ndi fhethu ha vhuḓi nahone nga si vha wane vha nga ḓi wana vha khou huvhala musi vha khou tamba mitambo yeneyo.

Sa muswa ane a takalela mutambo wa thenisi ndi vhona unga muvhuso a u to ṱuṱuwedza mutambo wa thenisi nga nḓila yone sa izwi muvhuso wa thenisi a u ngo to ḓala muvhuso mutambo wa thenisi u to vhona fhedzi kha theḽevishini a ungi mutambo mutambo wa bola ya milenzhe une hoṱhe hoṱhe wa vhona vhathu vha tshi kho ita dzi ndowendowe wa dovha wa vhona vhathu vha tshi kho lambedziwe nga masheleni uri vha yo tamba fhethu ho fhambananaho.

Ee, ndi a takalela u ita hiking nahone ndi zwi ita luthihi nga ṅwedzi zwine nda nga eletshedza muthu ane a takalela u ita zwa hailing ndi zwa uri u fanela u vha na khonani dzine a ḓo tshimbila na dzo fhethu ho fhambananaho hune a dovha a kho he kha hone hu itela uri a kone u ḓiwana o tsireledzea.

Ee, sa muswa ane a funa zwa mitambo ndi vhona hu na thikhedzo khulwane kha vhaswa vhane vha ḓi dzhenisa kha mitambo sa buḓo sa izwi hu na zwipontsara zwi nnzhi zwine zwi a ḓa zwa lambedza vhaswa vhane vha tamba mitambo yo fhambananaho musi vha tshi kho yo ḓi wana vha tshi kho tamba kha mashango o fhambananaho.

Mitambo yo ita uri ndi kone u wana ndi na khonani nnzhi vhukuma zwo dovha hafhu ya ita uri ndi wane ndi na khonani nnzhi vhuponi ho fhambananaho sa izwi ri tshi ya fhethu ho fhambananaho uyo u tamba mitambo iyo.

Zwine vhathu vha shumisa musi vha tshi kho tamba thenisi vha shumisa tshithu tshine tsha shuma u lwa thenisi uri i bve kha mutambi uno i ye kha uḽa.

Musi muthu a sathu u tamba mutongwa u fanela u ita nyonyoloso hu itela uri musi atshi thoma yo tamba avhe o lugela.

Mitambo ine vhana vha vhupo hashu vha i tamba ndi bola ya milenzhe vha dovha hafhu vha tamba khadi vha imba nyimbo dzi ngaho vho hetshi gaḽani.

Mutambo une wa itwa nnḓa une nda u funesa ndi mutambo wa u bambela sa izwi ndi muthu ane a funesa maḓi mutambo uyu wa u bambela u itela uri ndi dipfhe ndo takala vhukuma.

Hai, ndi vhona mitambo minzhi ya kha inthanethe i songo lugelwa muvhili wa muthu.

Dzinyonyoloso dzi thusa vhaswa kho thivhela uri vha songo ḓi dzhenisa kha zwa vhugevhenga ngauri zwi ita uri vhaswa vha dzule hu na zwine vha kho ita uri vha sa kone u wana tshithu tshifhinga tshine vha nga ya vha ḓi dzhenisa kha zwa vhugevhenga, musi vhaswa vha tshi fhedza u ita nyonyolosa idzo vhavha vho neta lune vha nga si wane tshifhinga tsha humbula kana u ita zwiito zwa vhugevhenga.

Hai nṋe ndi vhona unga a zwo ngo tea uri muthu a ḓi wane a tshi khou tamba mitambo kha ṱhingo yawe lwa tshifhinga tshilapfhu sa izwi zwi tshi nga sala zwi tshi khou mu tshinya maṱo unga tshedza tsha kha founu yawe tshi tshi nga sala a tshi khou ita uri maṱo awe a sa tshavha kha mutakalo wavhuḓi.

Puḽatifomo ine nda i shumisa musi ndi tshi khou tamba mutambo online ndi shumisa ndi shumisa guguḽu kanzhi ndi ya shumisa play store hu itela uri ndi thome ndi kono u downloader geimi yeneyo ndi kono u dzhena ndi kono u tamba na vhathu vho fhambananaho online.

Geimi ine nda funa u i tamba kha luṱingo lwanga ndi game ya u bika mbuyelo ine nda i wana nga u tamba game yeneyi ndi ya uri ndi a kona u guda u bika i dovha hafhu ya nthusa uri ndi sa tou borea.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou ita vhukonani musi ndi tshi khou tamba mitambo online vhukonani honovhu zwine ha vha zwone ndi zwa uri kanzhi ri amba nga ha mutambo wonoyo une ra khou tamba online u thusana uri ri kone u ḓi wana ri tshi khou wina ri tshi khou ya kha ḽeveḽe dzi tevhelaho.

Geimi ine nda i funesa ine nda i tamba na khonani dzanga dza online ndi game ine ya vhidzwa Cooking Joy. Game yene i ita uri nṋe na khonani dzanga dza online ri vhe na vhuṱama ha tsini isa sa izwi roṱhe ri tshi vha ri tshi khou ita zwine ra zwi funesa zwo tamba geimi yeneyo. Ri dovha hafhu ra tsivhudza na nḓila ya khwine ine ra nga i shumisa u itela uri ri ḓi wane ri tshi khou wina geimi yeneyo.

Zwine zwa nga itea kha laptop arali no dzhenisa geimi dzo kalulaho ndi zwa uri laptop yeneyo i nga thoma u sa shuma zwavhuḓi sa izwi geimi dzo no ḓalesa zwine zwa nga ita uri i tshinyale i si tsha shuma na luthihi.

Khaedu dzine vhathu vha nga ṱangana nadzo musi vha tshi khou tamba game online ndi u fhela founu mulilo muḓagasi wa ṱuwa zwine zwa ḓo ita uri muthu a fhedze a si tsha kona u isa phanḓa na geimi yawe zwiṅwe zwine zwa nga itea ndi zwouri musi muḓagasi wo ṱuwa kanzhi zwi ita uri na netiweke i shavhe zwine zwa ḓo ita uri muthu wonoyo a sa tsha kona u tamba game yawe sa izwi netiweke ya shavha a si nga tsha kona u swikelela game yawe.

Khombo dzine dza nga bvelela musi muthu a tshi khou tamba online ndi dza uri a nga ṱangana na mavemu vhane vha nga muroba vha dzhia masheleni vha nga muroba uri a vha sendele masheleni o imaho nga uri vha mu thuse uri a kone u wina kha mutambo wonowo zwine zwa ḓo ita uri honoyo muthu a sende masheleni aneo lune a ḓo fhedza o xelelwa nga masheleni awe fhedzi vha sa muthuse nga tshithu.

Mutambo une nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzhenelele khawo ndi mutambo wa Cooking Joy une wa wanala online. Mutambo wonowo kanzhi u thusa vhathu uri vha kono u bika. Ndi vhona unga zwi nga vha zwa ndeme uri vhathu vhanzhi vha kono u bika sa izwi u bika hu tshiṅwe tsha tshikili tshine muthu muṅwe na muṅwe a tshi ṱoḓa uri a kono u tshila a tshi ya phanḓa.

Mutambo une ndi nga si fhedze tshifhinga ndi songo u tamba ndi Cooking Joy sa izwi u tshi n gudisa u bika, ndi a kona u vhona uri ndi bike mini ḓuvha na ḓuvha.

Matambele ane o tendelwa ane avha na mutakalo wavhuḓi ndi matambele ane a u to fhedza ḓuvha ḽoṱhe u tshi khou tamba mutambo wonoyo, u wa awela wayo havha na zwine wa a ita, wa awela wa amba na khonani dzau hu vha hu one matambele ane avha na mutakalo u fhirisa matambele ane muthu a ḓo tamba mitambo yeneyo ḓuvha ḽoṱhe.

Zwine nda nga vhudza vhathu vhane vha sa kono u pfesese geimi ya saduko ndi zwa uri uri vha i pfhesese khwiṋe vha fanela u dzulela u i tamba uri vha kone u vha vhatambi vha khwiṋe. Zwine nda vhona hu mbuyelo dza u tamba game ya saduko ndi zwa uri zwi ṱuṱula maluvhi sa izwi i igeimi ine ya shumiswa ine muthu a tea u u shumisesa maluvhi na u humbulesa zwi ita uri muthu a kono u humbula khwiṋe a dovhe hafhu a kono u vha muthu ane a vha na vhuṱali.

Mutogwa ndi mutambo wa sialala une wavha mutambo u takadzaho vhukuma. Mutongwa u tea u tambiwa nga vhathu vha fumi.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana. Tshenzhemo yanga ndi ya uri u fanela u fhufha nga mannḓa hu itela uri u ḓiwane u tshi khou tamba khadi zwavhuḓi .

Mitambo ya sialala ine nda i ḓivha ine yo gudiswa vhathu ubva kha vhahulwane u ya kha vhaṱuku ndi mutambo wa ndode, khadi na mufuvha. Mutambo une nṋe ndo ḓi wana ndi tshi khou gudiswa nga vhahulwane ndi mutambo wa ndode.